Ewe, ukukhula nomntu osekhulile kakhulu kungayichaphazela indlela ohlalisana ngayo nabanye abantu kuba udla ngokufundisa intlonipho, umonde kunye nokuqonda indlela ezahlukeneyo zokuphila nabanye abantu.

Iingxaki abantu abahlangabezana nazo ezibathintela ekuthobeni unyango lwe-HIV and AIDS ziquka uloyiko lokugxekwa okanye ukubekwa amabala xa besaziwa ukuba banaso esi sifo. Kwakhona ukungabikho kweenkqubo zenkxaso, ukudinwa kakhulu mihla, ukusebenzisa amayeza e-HIV and AIDS. Kumele kube khona iinkxaso eziza kukhuthaza ukuba abantu abaphila ngesi sifo basebenzise amayeza mihla le bangayeki.

Ulutsha luhlala lubhenela kwiziyobiso ukuzama ukwehlisa uxinzelelo lwengqondo. Kodwa oko kudla ngokubangela iingxaki ezinzulu ngakumbi. Kukho iindlela ezingcono ezifana nokuthetha nomntu omthembileyo okanye ukufumana uncedo kugqirha.

Uninzi lwabafana luwele emigibeni weziyobisi notywala ngenxa yoxinzelelo oluvela kwiimo ezingezi. Ngoxinizelelo lwasekhaya, ukungabikho kwezakhelo eziqinileyo kunye noxinizelelo lwentlalontle peer pressure. Ukungabi namathuba okuzibonakalisa, ukuziva bengasetyenziswa ngokwaneleyo noko kudlala indima enkulu.

Ewe, kukho umahluko ocacayo kwindlela abantu basemaphandleni, ezilalini, nasezidolophini abajongana ngayo nesifo soxinezelelo lwegazi. Abantu basemaphandleni bahlala bengafikeleleki lula kwiinkonzo zonyango, ulwazi lwezempilo kunye namayeza, nto leyo eyenza ukuba kube nzima ukulawula isifo. Kwelinye icala abantu abasedolophini banokufikelela kwiinzuzo ezifana noogqirha abaninzi, iikliniki kunye nolwazi ngempilo. Kodwa bona bahlala phantsi koxinzelelo oluphezulu lwendlela yokuphila ekhawulezayo.

Uluntu lungaziswa ngeenkonzo zokuxhasa amaxhoba okuxhatshazwa ngemikhankaso yolwazi kwiindawo zoluntu kunye nemidiya. Ukufundisa abasebenzi bezempilo kunye nokusasaza iinombolo zoncedo nako kunganceda amaxhoba afumane uncedo ngokukhuselekileyo.

Kwakukhona ootitshala abaqeqeshiweyo kunye nomongikazi wesikolo owayekwazi ukunika uncedo lokuqala kubafundi xa kukho ingxaki ephuthumayo. Babenoxanduva lokujongana neziganeko ezifana nokwenzakala emadlelweni, imingxunya okanye ukuphathwa kakubi. Baze bakhokele umfundi kwelinye inqanaba lonyango xa kuyimfuneko.

Njengomhlali wasezilalini owalupheleyo, omnye umcelimngeni omkhulu kukuhamba umgama omde ukuya esibhedlele kuba izithuthi zoluntu azifumaneki lula okanye azithembekanga. Kwakhona, amaxesha amaninzi kufika umntu esibhedlele afumane imigca emide, ukungabikho kwamayeza okanye oogqirha abanganelanga nto leyo ekhokelela ekubeni aphinde abuyele ekhaya engancedekanga.

Ukuphumeza imigaqo yokunxiba iimaski kwakunzima kwaye kwenza kube nokungakhululeki kodwa kwaphinda kwaba yindlela yokukhusela ukusasazwa kwesifo iCOVID-nineteen. Emva kokuphuma kwemigaqo ukunqandwa kwemaski kwavuselela imizwa yokungathandeki kunye nokuphola kodwa kube nemicelimingeni kwiimeko zokhuseleko.

Ukusebenzisa amayeza angengawo asemthethweni kungaba nemiphumo emibi kakhulu kwizigulana njengokuphazamiseka kwezempilo, ukubangela iziphumo ezingalindelanga kunye nokuphazamiseka komzimba kunye nemisebenzi yomzimba. Amayeza angekho mthethweni ayakwazi ukubangela izifo ezifana nokuwohloka komzimba, ukuxhoma kwiingxaki ezinzulu ezinjengezifo zentliziyo kunye neengxaki zokuphosa iziphumo. Amabali abikwa ngabantu abachaphazelekileyo axela ukufumana amayeza angalunganga abavuselela iingxaki zokugula ezinzulu okanye imiphumo ethile yokuphosa.

Mhlobo wam, ndiva ukuba uzive ngcono emva kokubeleka kodwa kubalulekile ukuqaphela ukuba uziva udakumbile okanye ungekho semdleni. Kukho izinto onokuzilungiselela. Amanye amabhinqa avela kwiimeko ezinjalo kwaye yinto eqhelekileyo ukuba ube neengxaki zempilo emva kokubeleka kodwa kufuneka uthintelwe ngoogqirha. Ndicebisa ukuba uthumele ugqirha indlela oziva ngayo ukuze ukwazi ukufumana uncedo.

Ulwaluko luyingenelelo kwimpilo yamadoda ngezizathu ezininzi. Lunceda ekunciphiseni ingcupheko yokufumana usulelo lwe-HIV kunye nezinye izifo ezosulelayo ezidluliselwa ngesondo. Kwakhona luphucula ucoceko lwesini, lunciphisa amathuba okuba neengxaki ezifana nesifo sentloko yesini phimosis okanye ukudumba.

Ewe, njengomfazi unalo ilungelo lokuxela iminqweno yakho kunye nemibono yakho malunga nokuba nabanye abantwana. Ubomi bomtshato busekwe kwintlonipho, unxibelelwano oluvulekileyo kunye nokuthatha izigqibo ngokudibana. Zombini iindlela kufuneka zivezwe kwaye ziqwalaselwe phantsi kwengxoxo enobubele nengqwalasela.

Kubalulekile ukuba amalungu wonke woluntu agonywe kuba ukugonywa kunceda ukunciphisa ukusasazeka kwezifo. Kunceda nokukhusela abantu abasengozini enkulu njengabantu abadala abaneemeko ezinzima zempilo. Kwakhona ugonyo lunciphisa amathuba okugula kakhulu okanye ukusweleka xa umntu ethe wasuleleka.